Ndingaziva ndikhathazekile kodwa ke ngumthetho. Ngumthetho lowo akukho nto endinoyenza ngaloo nto kodwa ndingakhathazeka xa iphelelwe ndingakhange ndiyisebenzise, ziindleko kaloku ezo.

Idatha endidla ngokuyisebenzisa ngemini ndisebenzisa u-one gig kuba ndiyayithanda i-intanethi ngolwimi lwasemzini, ndiyakuthanda ukujonga izinto efowunini.

Yakhe yaphela idatha, into endayenzayo ndaphinda ndathatha imali ndayothenga enye idatha ndayifaka.

Idatha yam ndiyijonga rhoqo emva kwento ebendiyenza. Uba bendijonga loo nto efowunini esebenzisa idatha xa ndiphuma kuloo nto ndijonga idatha eshiyekileyo nedatha endiyisebenzisileyo.

Kubantu abafana nam ndiyayisebenzisa i-intanethi mna kakhulu. So idatha u-one gigabyte mncinci kakhulu for mna. Mncinci kakhulu kungako ndiye ndathatha isigqibo sokusebenzisa iWi-Fi yeyona iluncedo kakhulu kunedatha.

Inethiwekhi efikelelekayo kunezinye ii-network ndingathi nguTelkom. UTelkom uyafikeleleka kakhulu idatha yakhe amaxabiso wakhe aphantsi kakhulu inethiwekhi yakhe ayisokolisi.

Into ethi qatha kuqala yi-intanethi. Yheyi ndiyayithanda i-intanethi ndiyithanda kakhulu. Ndithanda ukujonga iinto ezinintsi iinto ezenzekayo yonke into neento zebhizinesi, ndiyakuthanda nje ukukhangela izinto ukugugulisha kwi-intanethi.

Inethiwekhi endinomkhomba kuyo nguTelkom, uTelkom unenethiwekhi elungileyo ayisokolisi ayihluphi nethiwekhi yakhe. Nedatha lakhe liyafikeleleka akufuneki ube sendaweni ethile okanye ungabikho ndaweni ethile ukuze ube nenethiwekhi. Ngamaxesha onke unenethiwekhi igudi kakhulu laa .

Into enokwenziwa kukucutha amaxabiso wayo idatha ifikelele kumntu wonke, wonke umntu akwazi kuuba nenethiwekhi. Kodwa ngoku into endiyiqapheleyo sekukho iWi-Fi ngoku Wi-Fi iyafikeleleka ke ngoku emntwini wonke. Zikhona ezinamaxabiso aphantsi endlini endlini uba nibayi-ten funeka uthenge idatha lonke ke noyi-ten endlini. Ukwazi uthenga umntu abe, kuthenge iWi-Fi yomntu oyi-one ifakwe niyisebenzise nonke endlini.

Akukho nto endinoyenza iphelile iphelile ndithenga enye idatha ndiqhubeke.

Ndingafowunela umhlobo wam ndimcacisele ngokundehleleyo ndimcele ukuba ndicela andithengele idatha. Ukuba akanayo imali yedatha ndiyakwazi uya kuye. Kukho laa nto kuthiwa ngu-hotspot ngoku, andihotspothise ndigqibezele umsebenzi wam.

Idatha iyasikhalisa thina singabanye ingakumbi thina esingathathi ntweni. Idatha inyuka mihla le inexabiso eliphezulu idatha. Iya inyuka ngokunyuka iyasikhalisa thina bantu banintsi idatha.

Idatha endiye ndizisebenzise ngenyanga ndiye ndithenge idatha ze-two hundred ziyayigqiba ke inyanga eze-two hundred idatha. Ixesha elininzi zisebenza kwi-intanethi nakwii-social network iinto ezifana nobuso bencwadi ooWhatsApp ooInstagram iinto ezinjalo nje.

Into angayenza umntanam kuhlala kweli gumbi lineWi-Fi ifowuni yakhe ihlale kwela gumbi. Okanye singakwazi ubatsalela sinyuse ixabiso, kuyaxhomekeka ke iWi-Fi le ixabiso ubhatala iWi-Fi yexabiso eliphantsi iyasokolisa kakhulu. And uyakwazi uyabafowunela aba bantu bazojonga bangenza njani ukuze iWi-Fi ibe kwindlu yonke ingabi segumbini elilodwa ibe kumagumbi amanintsi.